Ukwakhiwa kwefoni yokuqala noma umakhalekhukhwini kwaba nomthelela omkhulu kakhulu ekwazini ukuthi kuyaxhumaneka ngomakhalekhukhwini noma ngamafoni, yize ubuchwepheshe bakudala babungafani nobuchwepheshe besimanje.

Njengazo zonke izinto, kuba noguquko olukhona nangakho nasemafonini kwaba noguquko ukuthi abantu kufanele bajwayele indlela entsha yokuxhumana, yize yayizobalula kubona ekuthaneni bakwazi ukuxhumana kalula.

Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana zesimanje okanye ubavakashele emphakathini, uyokhuluma nabo, ubuso nobuso, uzwe izimvo zabo.

Ukusebenzisa uhlelo oluvuleleke kuwona wonke umuntu, olungakhethi bulili luphinde lungakhethi iminyaka kanye nebala. Wonke umuntu akwazi ukuphawula nokuba nombono kulo.

Izinkundla zokuxhumana zidlala indima enkulu ekwakheni nasekubhidlizeni umuntu okanye amabhizinisi. Ngakho ukuziphatha kwakho kuzona kukulimaza kakhulu.

Amathrendi amanje afana artificial intelligent and five G enza izinto zibelula kakhulu kulowo osuke ezisebenzela, kanye nezinga lwezobuchwepheshe lishesha.

Ukusebenzisa izindlela zokuqoqa ulwazi okufana nama-polls aku-social media okanye noma ukubuza imibuzo kubabukeli.

Indlela yokubheka impumelelo kungaba ukubheka ukuthi bangaki abantu asebejoyine noma abasebenzisa lowo mkhiqizo wakho.

Kungaba ukumema amathalente ahlukahlukene ukuba azozivela. Uphinde ukhangise ngendlela ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuthi abe yingxenye.

Ukudluliswa kumyalezo kwezingoma zakudala nezingoma zamanje akufani, kanye nezinsimbi okanye imisindo esetshenziswayo ihlukile, okuhambisana nesikhathi samanje, kanye futhi nesakudala.

Bawulinganisa ngokubheka ukwehlukahlukana kwamabhizinisi, nanokuthi nalowo ufuna ukukhangisela inani labantu abangaki.

Ziwuthinta kakhulu ngoba ingoma ayizwakali kahle uma kukhona okushodayo, okufana nezinsimbi okanye inga-master-rishwanga kahle. Noma kube nokushoda komuntu onolwazi ofana no-producer wengoma.

Mikhulu kakhulu ngoba izinkundla zokuxhumana yizo ezidlulisa umyalezo kubantu, ngakho konke okudlulisa khona kuba nomthelela kubantu kwezombusazwe, nanoma yiyiphi izinga lempilo.

Ukusebenzisa inkundla yokuxhumana, ngidlulisele abantu ngolwazi enginalo noma ngomsebenzi engiwenzayo ukuze bezokwazi ukuthi imina owenza lowo msebenzi.

Yenza ezemfundo zibelula kakhulu kanye nabafundi ukwazi ukuthola ulwazi noma baseshe ulwazi.

Ama-smartphone amanje ahluke kakhulu komakhalekhukhwini bakudala ngoba ukwazi ukuxhumana nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Uphinde ufake izinkundla zokuxhumana ezahlukene, ukukwazi ukumaketha ibhizinisi lakho. Uphinde ukwazi nokuthengisa usebenzisa zona wona lama-smartphone amanje kanye uyakwazi nokusesha usebenzise ama-Google Engines. Ungafani nomakhalekhukhwini bakudala, lapho owawufona uphinde uthumela imiyalezo kuphela.

Amafoni awumhlobomdala anezinhlelo ezifana newashi lomhlaba, phecelezi world watch, isikhathi, umkenenezo womculo, phecelezi ama-ringtone, ukukwazi ukuxhumana ngezincingo, ama-calls kanye nokuthumela imiyalezo.